Ndeme ya u ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo musi muthu a kha dzilafho lo imaho ngauri kana a na malwadze o imaho ngauri zwi ita uri masole a muvhili wau a khwaṱhe zwa dovha zwa ita uri masole a muvhili wau a kone u lwa na vhulwadze uvho. Zwiḽiwa zwa mutakalo zwi dovha zwa thusedza mishonga ine wa kho inwa uri na o i shumese nahone muvhili wa u u vhuyelela u dovhe u shume ngonani unga sa murahu. Izwo zwi dovha zwa thusa u fha muvhili wa u mannḓa a u tshila vhutshilo ha khwine. Zwiḽiwa zwi re na mutakalo zwi ita uri na muvhili kana lukanda lu penyelela lu vhonala uri nga ngomu hau ho ḓala vhutshilo.

Ndi ndi zwa ndeme u tea u kwamana na dokotela wa sialala nga uri dokotela wa sialala ndi ene a na uri ṱanganya na vho makhulukuku washu vha ne vha ri rangela dzi nḓila uya haningei ha ṅwali. Dokotela wa sialala u wa ri kunakisela shango havha na vhudziki na mulalo wa ri farela ḽone shango ḽa vha shango ḽa mulalo. Dokotela wa sialala ndi wa ndemesa kha vhutshilo hashu ngauri u a kona u davhidzana na ṅwali ari humbetshela kha nwali na vho makhulukuku washu uri shango kha ḽivhe na mulalo hu na vhudziki wa wana shango ḽo to dzika zwavhuḓi nga maanḓa nga maanḓa izwo zwoṱhe zwi itiwa nga dokotela wa sialala.

Ndeme ya u dzulela u ṱola mutakalo wau ndi ifhio? Ndi ya uri u kone u ḓivha zwi songo dzudzaneaho kha muvhili wau hutshe na tshifhinga, tsumbo unga wana uri vhulwadze ho nonga tuberculosis ho vhuwana musi wono vhuwana vhuya alafhea arali vho vha wana hu tshe na tshifhinga vhu sathu to goḓombela tshoṱhe. Wa vhu alafha tshi utshi wana dzilafho ḽine wa liṅwa for miṅwedzi ya rathi nga murahu ha miṅwedzi ya rathi ovhu vhulwadze ha tuberculosis vhu a kona u fhola. Izwi zwoṱhe uzwi wana nga murahu ha musi u tshi dzulela u ṱola mutakalo wa u u u tshi dzulela u ṱola mutakalo wau zwi ita uri u kone u phulusa vhutshilo hau hu tshe na tshifhinga u si vhe na khakhathi matshelo vhutshilo.

Vhuponi ha hashu ahuna ṱhuṱhuwedzo ya matshilele a vhuḓi na a mutakalo kha zwikolo zwahashu ngauri vhana vha soko dzulela u lwa tshifhinga tshoṱhe vhana a vha vhudziwa uri vha tea u funana vha tea u tshila zwavhuḓi. Ahuna na ṱhuṱhuwedzo ine vha i wana ubva kha vhabebi na kha vhadededzi na na kha tshitshavha. Vhana ahuna ano kho ṱola uri vha khou ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo na kana zwi si na mutakalo muṅwe na muṅwe o soko sedzana na zwavho vhana vha dzulela u lwala zwikoloni hapfi kha vha ye hayani kana vha ye unwa maḓi. Ahuna ano ḓivha uri naho ṅwana khori thumbu i vhavha ikho vhavha nga mini u soko pfhi khae u ṅwa maḓi kana kha vhe o edela u ḓo ṱuwa na vhaṅwe tshikolo tshibva kana u fhindulisa zwinwevho mudededzi ahuna ano ḓivha uri ṅwana u kho dinwa ngani a ngavha e mathadana kana mini vha soko ri areḓi uḓo ḓi vhonela ene muṋe.

Hu na masiandoitwa a u soko nga murahu ha musi u sokou ḓiwana u khou shandukisa dokotela, ngauri dokotela ane wa khoya khaye ha na u ha na bammbiri yo no sumbedza uri wavha u kho lwala vhulwadze vhufhio lini nga tshifhinga ḓe kana hana nḓivho kana history ya vhulwadze hau ma kana vhaṅwe malwadze ane wa ita u tshi a lwala. Fhedzi u tshiya khaye u tshi ri u kho reṅwa nga ṱhoho u lafha ṱhoho fhedzi a si lafhiwe na maṅwe malwadze ane a tea u tshi a lwala kana u tsheka uri u guma gai kha mutakalo wau. Izwi zwi vhea vhutshilo hau kha khomboni ngauri u vha sa kho lafha na midzi ya malwadze a u u vha a kho lafha dzi ṱhodzi fhedzi zwine zwa ita uri malwadze manzhi a vha a tshe hone muvhilini wau nahone o dzula o dzula oto .

Nṋe ndi vhona zwi si zwa ndeme u yo ṱanzwiwa mashudu mavhi nahone a thi tendi khazwo ngauri kanzhi henevho vhathu vhane vha kho yo u ṱanzwa mashudu mavhi u to zwi vhona uri na avho matshilo ha kho vhuya a tshimbila na luthihi thi thi thi thi thi. Vhanga vha vhana vhavho a huna na tshithihi tshine tsha kho vha nakelela fhedzi arali u ṱanzwiwa mashudu mavhi zwitshi vhashumela why vha sa thomi nga u ṱanzwa avho mashudu mavhi kana a vhana vhavho mashudu mavhi uri hu thome u naka zwa muṱani wavho hu kone u naka zwa tshitshavha. Fhedzi u ṱanzwiwa mashudu mavhi nne ndi pfha uri ndi u to tambisa tshifhinga nahone na u boreya kha nga ngomu hazwo.

Vhathu vha dzi ḓoroboni na vha mahayani hu avha na phambano khulusa vhukati havho, na musi vhana vha tshi ḓi hwala vha dzi ḓoroboni a vha ḓi hwali nga vhunzhi ngauri vhunzhi havho vha miṱani yavho vha a kona u swikelela zwine vhana vha kho ṱoḓa. Hu nga vha mahayani a vha swikeleli so vha mahayani vha fhedza vha khou funana na vhathu vhahulwane, vha kho itela u wana zwithu zwo imaho ngauri vha fhedza vha kho vhatshinya. Vha mahayani na u ḓivha ha nḓivho a vha na nḓivho uri vha teya uya dzi kiḽiniki vha wana mishonga yo u thivhela uri vha si ḓi hwale vha shumisa zwitsireledzi uri vha si ḓi hwale. Vha mahayani vhaṅwe vha to ḓihwala nga khole vha khou itela uri vha wane magavhelo ane a vha sassa ya vhana mundende wa vhana uri vha kone u ṱhogomela muṱa wa havho vha hangwa uri tshelede eyo a i i linganeli i nga si ṱhogomele na muthu na muthihi ngori ndi ṱhukhu sa vhukuma.

Ndeme ya u vhona thuba tsumba dwadze dzi songo doweleyaho muvhilini waṋu na gidimela ha dokotela ndi ya uri ni ya kona u wana thuso nga u ṱavhanya ṱavhanya ṱavhanya ṱavhanya. Vhunga arali na nga gidimela vhuongeloni ni kho vhona vho thoma u bva mabiko nga u ṱavhanya ni kho thoma u thoma muvhili u thoma u kukumuwa na ri tshi swika na wana hu tshi pfhi na high blood kana mutsiko wa malofha ni a kona u wana thuso nga u ṱavhanya na kona u lafhiwa na fhiwa dzilafho na kona u vha kha dzilafho ḽa tshifhinga tshoṱhe. Ezwi zwi thivhela vhulwadze ha tshivutshela vhune lune na nga soko ri tshi vho na pfhi muthu o lovha ha vhu sa ḓivhi uri mulayo mulwadze o lovha nga mini ha soko pfhi ndi vhulwadze ha tshivutshela ngauri hu songo ṱhanngela malwadze a kha ḓi tou.

Nṋe ndi vhona ungari ndi zwa ndeme uri vhaswa vha ḓi wane vha kho tsivhudzwa u dzhenelela zwa vhuteamiṱa ngauri vhaswa vha ano maḓuvha vhono ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani. So ndi pfha uri ndi zwa ndeme khori vha ṋambe vha ite vhuteamiṱa vhunga vho ḓi dzhenisa kha vhudzekani mara vha si na masheleni ane vha nga ṱhogomela ṅwana arali anga swika. So vhuteamita vhu tsireledza uri u si ite ṅwana a ne u ḓo balelwa u muṱhogomela ende u khomu ita utshe muṱuku zwa u khakhisa kha uya tshikoloni zwa u khakhisa kha u bveledza miḽoro yau. Vhuṅwe vhuteamiṱa tshiṅwe tshifhinga vhuya tsireledza uri hu si vha ḓi wane u khou ḓi lwalela malwadze nga murahu ha musi wo shumisa dzikhondomu nazwo zwi a u tsireledza kha malwadze. So vhuteamiṱa ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhaswa vha dzule vha tsivhudza ne nga ha.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muhasho u ḓise kiḽiniki dzo teaho dza u thivhela vhuteamiṱa vhuponi ha hashu ngauri kiḽiniki dzi kule dzi kule dzine vha ngo lune vhaṅwe vhaswa vha nga teledza uya u ita vhuteamiṱa tshifhinga ṅwedzi na ṅwedzi. So dzi tsini ahuna uri muthu u ḓo bvafha kana u teledza u ita vhuteamiṱa ezwo zwi ita uri na tshivhalo tsha u ḓi hwala tshi kone u fhungudzea vhukati ha vhaswa vha kone u bveledza miḽoro yavho vha kone u vha na vhumatshelo ha vhuḓi vha kone u pfumbudziwa uri vha kone u ḓivha uri vhuteamiṱa ndi mini. Muthu a kha vhuteamiṱa u to ita zwifhio na zwifhio ngauri kha vhuteamiṱa hu a ḓi ambiwa na nga dwadze tshifu uri ḽi ḓisa hani vhano ḽi tsireledzisa hani zwezwi ukhou ḓi ita vhuteamiṱa.

Nṋe ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa u tshila na itshi tshitzhili ano maḓuvha ngauri ho novha na dzilafho ḽa tsho wa kona u ṅwa mushonga ḓuvha na ḓuvha vhutshilo hau hoṱhe wa tshila una mutakalo wavhuḓi uno fanelaho muṅwe na muṅwe wa dovha wa si vhonale musi u tshi kho tshimbila na vhathu. Wa kona u vha na vhana arali u kho nwa hetshi tshitzhili vha wa vhabebi u vhafumakadzi vha si kavhiwe ngatsho kana arali u natsho wa ḓi tshila na muthu ane ha natsho wa fhedzi u songo mu kavha tshi songo mu kavha ngauri ene uvha a kho nwa mishonga. So ndi ngazwo ndi tshi vhona uri zwo leluwa u tshila na tsho hetshi tshitzhili ende vhathu vhanzhi vha vho zwi pfesesa uri a tshi soko fhirela na nga u hakana kana nga u khaḓana vha pfesesa khwiṋe.

Zwiḽiwa zwa pfhushi zwi ita uri vhana vha aluwe vha na mutakalo wavhuḓi iyo ndi ngoho vhunga vhana vhatshi ṱoḓa zwiḽiwa uri vhaaluwa not zwiḽiwa fhedzi. Hu no zwiḽiwa zwa mutakalo vhukuma izwo zwiḽiwa zwi katela miroho na mitshelo, hu no miroho i ita uri na tsukanyo ya ya ṅwana thumbuni ivhe ya vhuḓi ṅwana a si sokou dzulela u tshuluwa tshuluwa a si sokou dzulela u fariwa nga duda hone na mitshelo i ita uri masole a muvhili wawe avhe o khwaṱhaho ṅwana avhe na marambo o khwaṱhaho na vhuluvhi ha ṅwana vhu vhe na mvelaphanḓa ya nga u ṱavhanya a humbule a thome u amba na maṱo awe a vhone zwavhudi izwo zwi fhaṱiwa na nga zwiḽiwa zwa mutakalo zwivha zwi kho dzhenelela muvhilini wa ṅwana.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vhathu vha si na thanziela vha rengise mishonga, nga uri a vho ngo pfhumbudziwa lo teaho ngauri vha ḓo fhedza vha kho vhea matshilo a vhathu khomboni. Kanzhi havha vhathu vha songo pfumbudziwaho vha tshi khou rengisa mishonga vhanzhi vhono i shumisa heiḽa mishonga vha fhedza vhakho lwala dzi tswio malwadze a dzi mbilu. Vhudzuloni ho ri zwi to thusa vha fhole kana vha vhe vha khwine zwi to ṋaṋisa ngori avha ḓivhi na tshikalo uri muthu a khou lwala ezwi u ṅwa zwi tshikalo tshingafha soko fha waya waḽa. So ndi tenda uri muthu a songo pfumbudziwaho a songo rengisa mishonga ya mutakalo na luthihi.

Zwibadela na dzi kiḽiniki zwi na maanḓa kha u ṱhogomela a sisiteme ya u ṱhogomela mutakalo wa tshitshavha tsha Afurika Tshipembe. Ngauri muṅwe na muṅwe a tshi lwala, u tea a ḓi wana a sibadela kana maongeloni mahulwane na maṱuku.

Madalo anga a u fhedzisela kiḽiniki ya vhuponi ha hashu o vha a nṱhesa, nga uri ano maḓuvha hu vho shuma system ya vhuḓi. U ṱuwa u na nomboro yau ya vhuṋe ya u dzhia garaṱa yau, wa swika wa i, u i amba vha rwa kha mitshini ya vha u bvisela garaṱa, vha ufha wa swika wa lafhiwa. A zwi tsha dzhia na tshifhinga, zwo ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi leluwe, nga uri dokotela u vha a tshi vho vhona na uri iwe malwadze awu ndi vhafhio na murahu. Nga murahu ha musi o tsheka kana o ṱolela kha garaṱa yau, na mishonga ano maḓuvha i vho wanalea, hone na vhaongi vha vho onga vho vho takala.

Vha khou ḓi tika nga mutakalo ya tshitshavha nṱhani ha khetha dza phuraivethe ngauri, a vha swikeleli masheleni ane a vha a khou tea u badeliwa. Fhedzi vhaṅwe vha ḓi vhudza uri dokotela wa vhuponi ha phuraivethe na vhuponi ha kiḽiniki ya nnyi na nnyi, u vha a dokotela muthihi. Nahone mishonga ya phuraivethe na mishonga ya i hanefha tshitshavhani hune havha hu khou ya nnyi na nnyi a songo badelaho, zwi vha zwi tshi khou fana. Ezwo zwi ita uri vhaṅwe vha fhedze vha sa, vha tshi pfa uri a si zwa ndeme u badela phuraivethe.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri kiḽiniki dza tshitshavha, dzi ṋambe dzi itiwe dzi tshi kona uri arali muthu a na nyimele ya shishi, a ṋambe a lafheliwa hanefho arali i tshi khou nyaga muaro, u ṋambe u iteliwe hanefho. Hu si pfi a thome a fhiriseliwe sibadela tshihulwane, nga uri vhaṅwe vha luzwa matshilo avho nḓilani, vha kha ḓi isiwa kha sibadela tshihulwane. Fhedzi arali ha nga itiwa miaro hanefho dzi kiḽiniki, tshumelo ine ya isiwa, ya i tiwa ngei zwibadela zwihulwane ya itiwa yoṱhe yo fhelela dzi kiḽiniki, ri nga phulusa matshilo a vhathu vhanzhi.

Muvhuso a u bvise mugaganyagwama muhulu. u tshi itela u fhaṱiwa ha dzi kiḽiniki vhuponi ha mahayani, nga uri vhuponi ha mahayani vhunzhi a huna dzi kiḽiniki, kanzhi hu to ḓa kiḽiniki thendeleki. Huṅwe dzi, hu re na zwifhaṱo, zwifhaṱo zwa hone u to zwi vhona uri zwi vhea matshilo a vhathu khomboni. Fhedzi arali mu mu muvhuso wa nga fhaṱa zwibadela kana dzi kiliniki dza vhuḓi dzi re na tshumedzo dzoṱhe dzo fanelaho, zwinga leludza matshilo a vhathu vhanzhi.

Vhashumi kha kiḽiniki dza mveledziso, zwi a kwama tshumelo ngouri kanzhi u wana vhaṅwe vhalwadze vha khou lozwa matshilo a vho zwi songo tea, ngauri hu vha hu sina vhaṅwe vhashumi.

Dzula ḓuvha ḽoṱhe kiḽiniki zwi vha zwi songo fanela uri ndi dzule ḓuvha ḽoṱhe. Ngauri ho vha hu sina madokotela o linganelaho, kana manese o linganelaho. Ho vha huna madokotela mavhili, wa maṋo na wa malwadze oṱhe. A a dovha hafhu a vha na manese mararu ende avho vhathu vha vha vha khou tea u shuma tshitshavha tshoṱhe tsha vhuponi ha hashu. Izwo zwa ita uri ndi dzule ḓuvha ḽoṱhe ndi sathu wana thuso, fhedzi thuso ndo fhedza ndo thusalea ho no ḓivha madekwana.

Nṋe ndi vhona uri hu tea u fhiwa madokotela ane a kha ḓi tou bva u gudela vhudokotela tshikhala, tsho uri vha tea u thoma vha ḓa vha shuma, vhu tshi tshifhinga nyana ngeno vhuponi ha mahayani hanefha dzi kiḽiniki dza tshitshavha. Vha dovha hafhu ha itiwa uri arali a ḓi wana a khou nyaga u shuma tshoṱhe, na vhu magavhelo ane a ḓo vha a khou holeliwa one a vhe a nṱha vhukuma. Ezwo zwi ḓo ita uri madokotela manzhi, a kana manese vhaongi, vha ḓi wane vha khou nyaga u shumela dzi kiḽiniki dza tshitshavha.

Vhugudisi kana u gudisa mushumo zwi nga thusa nga maanḓa. Mishumo yo nonga yeneyi yo no nga u khantsela vhathu vha re na ma, vha re na dwadze-tshifu, i ya gudisiwa vhathu uri arali muthu, u tshi nyago u muṱola uri u khou lwala, u wa mutolisa nga nḓila heyi. Wa mu fha tsivhudzo nga nḓila heyi, na zwoṱhe zwine a fanela u tevhela nga nḓila heyi. Eyo ndi mushumo ine i nga to tholeliwa vhaṋe vha yo, vho to pfumbudzeliwaho zwe zwo. U fhirisa uri manese kana madokotela a litshe mishumo yo u phulusa matshilo a vhathu, vha re khomboni nga hetsho tshifhinga, a kha ḓi i tea u thoma a tsivhudza muthu ane o ḓi wana uri o kavhiwa nga tshitzhili. Zwi ḓo dovha zwa thusa uri kiḽiniki tshumelo i tshimbile nga u ṱavhanya.

Vhashumi vho neta, zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi ngo uri kanzhi ndi hafhaḽa hune wa wana mushumi a tshi vho u ṱhavha dzhegiseni yo khakheaho. Nga uri vhuluvhi vhu vha vhu si tsha kona u shuma zwavhuḓi. Na musi o neta, zwi nga vhea na vhutshilo hawe ene muṋe khomboni sa mushumi. Huṅwe a nga wa nga maneto, zwa sala zwi tshi khou ita uri a to valeliwa na sibadela. Zwa dovha zwa ita uri na tshumelo ine a i sa vhathuni. I ongolowe nga murahu ha musi o neta.

Kiḽiniki dza tshitshavha dzi anzelwa u ḓala nga vhalwadze nga uri u wana hu kiḽiniki nthihi, i tshi khou tea u iwa nga tshitshavha tshinzhi, kana nga vhathu vha mivhundu yo no swika fumi na nthihi. Ezwo zwi ḓo ita uri dzi kiliniki dza tshitshavha dzi dzule dzo ḓala ḓuvha na ḓuvha, ngauri hu vha hu sina dziṅwe dzi kiḽiniki kana maṅwe maongelo a ne a khou dzi ṱhaḓula nga tsini. Kana hune muthu a nga ya, hu vha ho to sedziwa dzone dzi dzoṱhe. Musi muthu a tshi lwala, u khou tea uya hone hanefhaḽa, a huna iṅwe nḓila.

Na madokotela vha ṱangana na khaedu ya uri musi vho shumesa tshivhalo tsho kalulaho u fhirisa tshine vha tea u shumela, u shuma tshone nga ḓuvha. Zwi sia zwi tshi ita uri vha nete, hezwi vho no neta vha ongolowa vha tshi vho shuma, vha tshi vho ongolowa vha wana vhe ne vha ḽa vhalwadze vhane vha khou tea u vha thusa, vha tshi vho vha farisiwa zwiṅwevho. Vha tshi vho vhea kha mitsiko, vha tshi vho vha sema, zwine a si zwavhuḓi. Zwa dovha hafhu zwa ita uri musi vha tshi vho shuma vhathu vhanzhi vhanzhi vho kalulaho, zwi vha tswela tshifhinga tshavho, na miṱa yavho.

Sisiṱeme dza digital dzi nga thusa nga nḓila ya uri, u a kona u buka uri ndi khou ḓo lafhiwa, wa kona u ḓivha uri u tshi ḓo lafhiwa u ḓo tea u swika nga tshifhinga tshikene, wa lafhiwa nga tshifhinga tshikene. Tshifhinga tshikene u ḓo vha u khou ṱuwa, ezwo zwi ḓo thusa na uri hu si vhe na nyavha nyavha o, no u tsitsikana ha vhathu fhethu nthihi. Vha dovha vha vha vha khou u hasha dzi vairasi dzine vha vha na dzo, vho sokou ḓadza tshifhaṱo tshithihi. So muṅwe na muṅwe a khou swika nga tshifhinga tshawe, a swika a lafhiwa a ṱuwa, muṅwe na muṅwe a alafhiwa a ṱuwa. Zwi a leludza vhukuma, zwi fhungudza na phosho, zwa ita uri na madokotela a kone u shuma kha vhupo kana environment i re na mulalo.